Molo, ndikwingxaki encinci apha, idatha yam iphelile kwaye ndifuna kakhulu ukuba ndigqibe uphando lwam lomsebenzi wesikolo owenzelwa ngomso. Ngaba ukunondinceda, ndikwaxakekele kakhulu yindlela idatha ebiza ngayo kweli lizwe kufana nokufunxa abafundi abafana nam abafuna i-intanethi ukuze bafunde kwaye bazalise izabelo. Ukuba kukho nayiphi na enye indlela endikwazi ngayo ukusebenzisa i-Wi-Fi.

Ngokombono wam, ewe umntu unokufunda olunye ulwimi ngokubukela iinkqubo eziveliswe kwiinkonzo zokusasaza. Iinkonzo zokusasaza zibonelela ngoluhlu olubanzi lwesiqalutho, kubandakanya iinkqubo ze-TV nemivu ezibonisa ukusetyenziswa kolwimi lwenene kuquka izaci, amabizana kunye nokubiza amagama. Ekujongiswa kulo abafundi banokuthatha ulwimi ngokomxholo.

Ukuba namandla elanga kunokutshintsha umdlalo kwishishini lam xa kukho ukucima kombani. Ndingaqhubeka nokusebenza ishishini lam nangexesha lokucima kombani ndinciphisa ixesha lokuphumla kunye nelehleko enokubakho. Umbane welanga unika umthombo othembekileyo wamandla, ukunciphisa ukuxhomekeka kwigridi kunye nokuqinisekisa ukuba ukuqhubeka kweshishini.

Ndingazama ukususa irutha kwindawo asembhidini wendlu ukuze kuphuculwe ukogquma. Ndingachonga iindawo ezinokuthi zibe khona zophazamiseko njengezinye izixhobo zombane uze ususe kwirutha okanye uzicime xa zingasetyenziswa. Ndingaqiniseka ukuba i-firm wire yerutha isexesheni njengoko uhlaziyo luhlala luphucula ukusebenza kunye noluhlu.

Uluhlu lokudlala lubonelela ngamava omamelayo alungiselelweyo ahlala ecutshulungwa ngokusekwe kwizinto ezithandwa nguwe okanye ezenziwe ezifunda izinto ozikhethayo. Ekuhambeni kwexesha uluhlu lokudlala lukaSpotify yeyona nto eyomculo endiyithandayo ukuyimamela.

Eyona nethiwekhi endiyithandayo esebenzayo, efikelelekayo kwamaxabiso ngu-MTN kwaye yona iyanceda kakhulu kwaye iyahlala nesipidi sayo sikhulu kakhulu. Naxa ke imvula okanye i-weather ingavumi yona ihlala isebenza kakuhle.

Ewe, ndiyayisebenzisa ifowuni yam ukufunda iindaba zamvanje kumaqonga eendaba eendithali. Nazi izizathu, ifowuni yam isoloko inam, ikwenza kube lula ukuhlala unolwazi ngeziganeko zangoku naphi na ndikhoyo.

IWi-Fi ekwithala leencwadi ibonelela ngokufikelelo kubutyebi bemithombo yeinthanethi kubandakanywa iibhusathi zemfundo, oovimba beenkcukacha zophando, amathala eencwadi endityhali, ukulungiselelwa, ukufikelelo oluncinci. Ukuba neWi-Fi kuphela kwithala leencwadi kokuthintela ukufikelela kwabafundi kwizixhobo zeintanethi nezixhobo ezikweminye imimandla yesikolo.

Impembelelo yobuchwephesha obutsha kunxibelelwano inzulu kwaye ubukrelekrele bokwenziwa kwe-IA ubudlala indima ebalulekileyo ekubumbeni ikamva lonxibelelwano, ukusungula izinto ezintsha kunye nentsebenziswano, ukukhuthaza ukwenziwa kwezinto ezintsha nentsebenziswano phakathi kwabachaphazelekayo, kushishino kunye kubaluleka ekuqondeni amandla apheleleyo e-AI kunxibelelwano.